Hoya ka molao le ditoka tsa Afrika Borwa motho e mong le e mong o na le tokelo ya hore a fumane tlhokomelo ya bophelo bo botle. Jwale batho ba sa kulang mme ba leng boemong bo sa foleng. Ba tlameya hore ba fumane tlhokomelo ya bophelo bo botle. Ho sa kgathaletsehe hore ke mofuta motho o leng jwang.

Batho ba bangata ha ba sa fumane thuso ya hore batle ba kgone ho ntsha maikutlo a bona, batho ba mamele ba qetella ba phile naha ka mekgwa e fapaneng. Haholoholo e leng ho ipolaya enana e bakwa ke lefu le bitswang depression. Hona le dipidisi tse leng hore di thusa batho hore ba fokotse kapa hona ho fokotsa depression mmeleng ya batho. Tse fumanehang kliniking. Ho bohlokwa hore ba di fumane ba di nwe mme ba kgone hore ba phele hantle.

Ba kgashane kapa hona batho ba eleng hore ba mmeleng. Hangata motho o fumane a kula a sa lebella hore o tla kula neng kapa jwang. Qeto kapo hona motjha o nkuweng ke mona Afrika Borwa le melawana ya teng. Ho thusitse haholo ho ka thusa batho ba ba leng hore ba mmeleng hobane ha ba sa fumane thuso ka nako, ba qetelle ba lahlehetswe ke bana. Jwale ntho ya hore dihora tse mashome a mabedi le metso e mene ho thuswa ha ba bakgashane di kliniking, ke ntho e kgolo e tla thusa setjhaba.

Mmuso o lokela hore ho patala batho hantle ka tsela e lokileng, le teng ho hira batho ba hlokang mesebetsi hore ditshebetso tsa tshohanyetso di fihle ka potlako ha di bitse tswe. Batho ba hulanya maoto mesebetsing hobane ba sa fumane tjhelete e lekaneng. Batho ba sokoleha hore ba tle ba kgone ho thusa batho hobane ha hona batho ba fumanehang. Jwale mmuso ha o ka hira batho wa patala batho tjhelete e lokileng, le teng wa kgothatsa batho hore ha ba sebetsa, ba be le matlafatsa kapa hona kgothatso kapa hona tjantjello ya mosebetsi. O ka thusa batho hore kapa hona setjhaba hore ba tle ba kgone ho thusa batho ba potlake haholo holo haba hlokeha kapa ba hlokwa ke setjhaba.

Ho bua nnete fela hakena tsebo ka matsholo a entsweng ke mmuso le mekgatlo e meng a ikemetseng kapa amanang le bophelo ba banna.

Taba ya pele, e bohlokwa ho di fitisisa kaofela ke bophelo ba motho. Batswadi tlamehile ba ba lokela hore ba tlohelle ho beha bophelo ba bana ba bona kotsing ka ho baisa dithabeng.

Batho ba sa kgoneng ho ya dipetleleng ha ngata o fumana e le hore ke batho ba le horeng haba kgone ho fumana di petlele. Like ha di haufinyana le mo ba dulang teng kapa ha bana matla ao re ba e dipetlele. Kapa dipetlele ha ngata haholo holo matsatsing a kajeno o fumana hore di tletse haholo ho batho ba se bileng ba nyahamela hore baye di petlele. Kapa hona ba tsebe hore ha ba tlo fumana thuso, e leng hore ba hloka dipetlele. Moo ba qetelletseng ba nkileng qeto ya hore ba seke ba ya dipetlele.

Batho ba lokela hore ba shebe hore tjhelete e loreng ba batla ho adima e fapana ho le hokae le tjhelete e leng horeng tlamehile ae lefe. Tlamehile motho pele a ka kadima tjhelete a kgone kapa a batle ho fumana hore ebe molao kapa hona mo a batlang ho kadima tjhelete teng motho a kadimang tjhelete o molaong kapa ha nolaong na?

Hangaya motho o kgone hore a etse hore di sik kapa hona malwetse, a seke a kgone ho mo etela ka ho phela ka bohlweki. Jwale hore motho a kgone hore a seke a tadimana le taba ya hore a batle meriyana di petlele, ke hore a pele ka tsela ya bohlweki kapo hona ho phela a itlhokomele haholo.

Ha ngata o fumana moetlo o etsa meriana jwalo ka hlwenya e leng horeng e thusa haholo holo ho phekola hona sefuba. Jwale meriana e jwalo eka thusa haholo holo hore bohloko boo bo bitswang sefuba bo fole.

Batho ba rekisang meriana e seng molaong ba lokela ho tshwarwa. Motho ha reka ka ntho e seng molaong, o lokela ho tshwarwa. Tlameile ebe molao e leng hore mmuso oa etsa.

Ke nahana hore di papatso tseo di kgothaletsa hore batjha ba etse kapa hona ho ba bontsha hore o ka ima nako e fele efe mme o na le monyetla wa hore o ka qholotsa kapo hona ho qhala boimana bo jwalo. Mme e etsa ba batjha kapa bona batho ba qetelletse ba entse diqeto tse leng hore ha ha dia loka. Ho eletsa batjha hore ba latele metjha efeng nka ba eletsa hore baye di kliniking hobane ho qhala mpa hona le ditlamorao tsa hore o ka qetelletse o shwele. Jwale ha o etsa kapa hona ho qhala empa ya hao ka tsela e sa lokang, o qetelletse o shwele. Jwale nka eletsa batjha hore ba tlohelle hore ba latelle kapo hona ho etsa ho qala boimana ba bona ba sao rera. Le teng ba fokotse ho etsa bana moo o sa hlokehang. Mo ba qetelletse ba batlile ho qhala dimpa tsa bona kapa hona boimana ba bona.

Batjha haholo kapa bona bashemane ba sekolong, ke bona ba dikolo ba shebane le di thethefatsi. Ho eletsa hona moithuti kapo hona o iphumana ke batla ho bua le titjhere. Nka mo eletsa hore a etse di program sekolong se tla etsang hore batjha ba tlohelle hore ba fumane nako e ngata matsohong a bona, mme ba qetelletse ba tsoble di thethefatsi. Kapa hona ho sebedisa di thethefatse, ba etse di program sekolong. Jwalo ka ho bapala bolo, ho matha kapa tsona di program tse ding tse tla etsang hore batjha ba etse di kelello tsa bona kapa hona nako bongata ba nako ya bona ba iphumane ba na le ntho e bae etsang e bohlokwa. Kapa yona e ba thusang hore ba seke bae phumana ba qetelletse ba entse di ntho tse tswileng tseleng.

Ke ba bolella hore lebaka la entseng hore ke ba founele ke lebaka le potlakileng. Mme ha kea thabela taba ya hore ba nkile nako pele baka araba mohala wa bona hobane ke taba ena e entseng ke foune kapa hona hoba letsetsa mohaleng wa bona. Ke taba ya tshohanyetso kapa ebile taba ya tshohanyetso, mme ke ne ke hloka kapa ke batlile hore nka thuswa ka nako.

Ke nahana hore taba taba ke bophelo ba ngwana. Hona le hore ho sekisa motswadi kapo hona ho sekisa ngwana kapo ngaka eseng ngwana. Hona le ho sekisa motswadi kapo ngaka taba taba ke hore ngwana a bolokehe ele ntho ya pele le hore batho ba tlamehile ba ba ele hloko. Ha mamorao ke moo o ka o eletsa ngaka hore e shebe kapa hona ho lekola matsatsi ao eloreng motswadi o oa fitile. Kapo ona ha ka kgona ho isa ngwana jwalo ka bopaki mme ha bona hore ha se ena a le ka phoso g a ka kgona hore a win-ne case.